Eya, tharollo e teng ka mokgwa ona. Empa ke nahana ho lokela ho eketswa ditshehetso tse ding. Ha motho a tliswa ke tlhekefetso ya bong clinic-ing kapa sepetlele. Ho bohlokwa hore a fumane tlhokomelo ya bongaka pele. Empa hape le tshehetso ya kelello le ya maikutlo. Ho mo romela sepoleseng fela ha wa lekana. Hobane ba bang ba tshoha kapa ba hlajwe ke dihloong ho bua ka se ba hlahetseng. Ke nahana hore ho lokela hoba le basebetsi ba kwetlisitsweng hantle clinic-ing, ba ka thusang ho buisana le motho eo pele a ya sepoleseng. Sena se mo thusa ho mo fa matla a ho ipuela, o utlwa hore ha mong. Ka tsela eo, motho ya hlokofale bitsweng ho ka fumana thuso ka botlalo. Ho tloha bophelo, kelello le toka.

Batjha beso. Le lokela ho kgaotsa mokgwa ona wa itshwareletsa ka tjhelete ya bonkgono le bontatemoholo ya pension. Ka ha tjhelete eo ke yona e tlamehang hoba rekela meriana le dijo tseo ba di hlokang. Seo le lokelang ho se etsa ke hore le iphumanele mesebetsi, kapa le iqalle dinthonyana tse kang dikgwebo tse tla thusa ho le phedisa. Ho ba batsofe ba lokela hore ho hlokomelwa le ho tshehetswa. E seng ba imetswe.

Ho thibela sena, re lokela ho fetola tsela eo setjhaba se bonang banna ka yona. Re lokela ho ruta banna ho tswa dilemong tse nyenyane hore ho lokile ho bua, ho kopa thuso le ho bontsha maikutlo. Re hloka dipuisano dikerekeng, sekolong le mabarekeng. Tse buang ka bophelo ba kelello, haholo bakeng sa banna. Hape ho lokela ho ba le ditshebeletso tse ikgethileng tse tse ka thusang banna ka maikutlo, ntle le ho ba ahlola. Ha re theha tikoloho eo banna ba ikutlwang ba sireletsehile ho bua ka maikutlo a bona, ho yona. Re ka thusa ho fokotsa kgatello ya maikutlo le ho aha setjhaba se phetseng hantle.

Tjhe, ha ke nahane hore e lekane hore re ka ba thusa ka botlalo. Le ha e ka thusa ho reka dijo tse itseng kapa meriana. Ha e kgone ho kwaela ditlhoko tsohle tsa letsatsi le letsatsi tse kang motlakase, diaparo le tlhokomelo ya bophelo. Boholo ba batho ba phelang ka di-grant ba ntse ba hula ka thata hoba ditheko tsa dijo le tshebetso tsa bophelo bo botle, ntse di nyoloha selemo le selemo. Ka lebaka leo, batho ba bang ba tlameha ho rekisa dintho tse nyane kapa ho kopa dithuso tse ding ho phela. Mmuso o lokela ho nahana ka ho eketsa tjhelete ya grant kapa ho theha menyetla e meng ya mesebetsi le thupello. Hore batho ba kgone ho iphedisa ka moroto. Sena se ka thusa ho fokotsa bofuma le ho aha setjhaba se tiileng haholwanyane.

Ke lebohela monyetla ona wa ho bua le wena. Ke utlwile hore motjhini wa X-Ray ha o sebetse. Mme sepetlele se hloka motho ya ka o lokisang. Ke batla ho o tsebisa hore ke na le tsebo e itseng ya ho lokisa metjhini ya electronic ho kenyelletsa le metjhini ya bo ngaka. Ke tseba ho sebetsa ka motlakase, ho hlahloba bothata ka hare ho motjhini le ho fetola dikarolo tse senyehileng. Ha ke batle hore bakudi ba sokole ka lebaka la motjhini o sa sebetseng. Mme ke ikemiseditse ho thusa ka potlako le ka hloko, ho netefatsa hore motjhini o kgutlela tshebetsong. Haeba nka fuwa monyetla kapa ke sebetse le sehlopha sa lona, ke tla etsa bonnete ba hore bothata bo wa rarollwa ka katleho. Ke boikemisetso ba ka ho thusa setjhaba le ho netefatsa hore bakudi ba fumana tlhokomelo e nepahetseng.

A mang a sebaka sa jwala a se a hana ho rekisetsa motho a seng a tawa. O thusa ho fokotsa dikotsi tse kang dintwa, tlhekefetso le di dikotsi tsa koloi. Sena se sireletsa bophelo ba batho ba bang le tokoloho ka kakaretso. Ho beha nomoro ya alcohol abuse hotline Lebo teng, ho thusa batho ba batlang thuso empa ba sa tsebe hore ba ka e fumana kae. Banna ba bangata ba tshaba ho bua, kapa ba hlajwe ke dihlong ho bua ka bothata ba bona. Empa ho bona nomoro eo ho ka ba thusa ho bitsa lekunutu le ho qala ho fumana thuso. Ka tsela ena, mehato ena e thusa ho aha setjhaba se phetseng hantle. Moo batho ba ithusang le ho nka boikarabelo ka ka bophelo ba bona.

Ke ile kea ba bona mosadi ya rekang meriana, ya ho kokobetsa maikutlo mmeleng. A enwa mme a qetella a kula le le ho kena sepetlele. Ka lebaka la dikarohano tse fosahetseng le ditlamorao. Meriana e seng melaong e kaba ka kotsi e kgolo ho kenyelletsa le lefu. Ke ka hoo ho leng molemo hore batho ba etelle disebediswa tsa bophelo bo bo botle clinic kapa sepetlele. Moo ba ka fumanang meriana e nepahetseng le ditaelo tse hlakileng ho tswa ho basebetsi ba kwetlisitsweng.

Batho ba tsofetseng ba hloka ho phela hantle. Ba hloka dijo tse nang le phepo, meriana, bohlweki le motlakase. Mohlala, dijo tse phetseng hantle jwalo ka meroho, ditholwana le nama. Di ka jara ho ekabang one thousand five hundred ka kgwedi. Meriana ya kgatello ya madi kapa lefu la tswekere e ka bitsa three hundred ho isa ho eight hundred. Bohlweki jwaloka pampiri le di-diaper, di ka jara three hundred. Mme motlakase o ka fihla ho five hundred ka kgwedi. Kaofela dintho tsena di ka feta three thousand ka kgwedi. Empa di-grand tsa batho ba tsofetseng, di ka tlase ho moo. Ke ka moo ba hlokang tshehetso e eketsehileng ho phela hantle.

Eya, nkile ka utlwa ka tsela eo shop ya meriana e ka tlisang meriana wena ka yona. Mme nka thabela hore meriana e tliswe ho nna. Ho boloka nako. Ho fokotsa ditefello tsa maeto, le ho thusa ha ke kula kapa ha pula ena. Ke ka ikopanya le shopo ya meriana ka mohala, kapa WhatsApp. Ke ba romelle lengolo la ngaka, e be bona ba ntlisetsa. Ke tla netefatsa hore ke lefa kapa ke bontsha karata ya grant haeba ho hlokahala. Ke hopola hore, re lokela ho tshepa shopo e nang le tumello. Hore re fumane meriana e nepahetseng le ya boleng. Sena se ka nolofalletsa bophelo haholo.

Matsholo a lebollo la sepetlele, a thusa banna ka hore a bolokehile. Mme a etswa ke dingaka tse kwetlisitsweng. Sena se fokotsa kotsi ya ho fumana mafu a thobalano, le HIV. Lebollo lena le nka letsatsi le le leng fela, e be o kgutlela lapeng. O fapana le la thabeng le nkang nako e telele. Le bapatswa ka dipampiri di-poster-a le ho ya clinic-ing. Hoo ho etsa hore banna ba bangata ba tsebe ka lona mme ba kgothale ho etsa lebollo ka tsela e sireletsehileng. Sena se thusa setjhaba se phetseng hantle le se sireletsehileng.

Melemo ya lebollo e mengata haholo. Haholo-holo maphelong a bana. Sa pele, lebollo le thusa ho fokotsa kotsi ya ho tshwarwa ke mafu a thobalano, ho kenyelletsa HIV. Hobane karolo ya botona e kotsing ya tloswa. Sa bobedi, le boloka bohlweki ba mmele hobane ho bonolo ho hlwekisa botona ha motho a se a bollotse. Ho fokotsa monyetla, wa di hloka dikokwanahloko. Sa boraro, banna ba bangata ba bale boitshepo le botsitso ha maikutlo ba hlwekile, mme ba lokolohile. Ho feta moo, lebollo la sepetlele le etsa hore tshebetso e etswe ka mokgwa o bolokehileng, ka thuso ya dingaka tse kwetisitsweng. E leng se thusang ho qoba dikotsi tsa bophelo.